Ku tlakuka ka tihakelo ka vafambi va siku na siku lava titshegeke hi mabazi swa onha swinene, hikuva vanhu lavawani ni van'wani va vona va ya emitirhweni van'wani ku nga va vana va xikolo lava va tirhisaka mabazi lama hi masiku hinkwawo. Ku tlakuka ka mintsengo kumbexana timali ta mahakelelo ya mabazi lama swa onha swinene, hikuva vanhu van'wana kumbexana va nga va va ri vatirhi kumbe vana va xikolo va nga kala mali ya ku hakela mabazi lama, leswi swi ta va tsandzisa leswaku va nga koti ku ya emitirhweni loko ku ri vana va xikolo va nge koti ku ya emahlweni va ya exikolweni hi ku tirhisa mabazi lawa.

Tanihiloko endyangwini wa mina ndzi nga tirhi leswiwanini swi nga ndzi khumba swinene, naswona swi nga onha swinene hikuva mahakelelo ya mabazi kumbe mafambelo ya nkarhi wa sweswi ya durha swinene, naswona loko mo engetelelana ndzi nga ka ndzi nga ha fikeleli, naswona ndzi nge koti ku ya edorobeni kumbexani ku endla swilo swa mina leswi ndzi swi endlaka hi ku lavalavana na mitirho. Naswona swi nga sivela vamakwenu wa mina ku ya exikolweni tanihiloko va ri karhi va tirhisa mabazi loko mahakelelo ya mabazi yo tlakuka hi nge he swi koti leswaku va ya exikolweni hi mabazi.

Swivangelo swin'wana leswi endlaka leswaku mabazi ya tlakuka i ikhonomi ya namuntlha, kambe handle ka ikhonomi ya namuntlha i madurhelo ya petrol kumbexana mafurha yo fambisa mimovha kumbexani mabazi. Ku durha kumbe ntlakuko wa maxavelo ya mafurha swi endla leswaku vachayeri kumbexani vanhu lava va nga na mabazi va tlakusa mahakelelo ya swifambo swa vona. Leswi swi onha swi onhakela vanhu lava va tirhisaka mabazi lama ku ya le na le.

Vadyuhari va kuma swihunguto eka swo famba kambe a va kumi swihunguto eka swo famba swa mani na mani, mara leswi nga leswi vadyuhari va fanerile ku kuma swihunguto eka swo famba hikuva vanhu lava va dyuhaleke a va koti ku tihakelela kumbexani ku tiyela emitirhweni va va na mali leyi yi lavekaka. Leswi nga leswi swi kahle leswaku va kuma swihunguto leswaku na vona va kota ku ya lani va faneleke ku ya kona ku fana na tindhawu to fana na le vutshungurini kumbe laha va hlayisiwaka kona.

Loko ndzo va ndzi yimile etlhelo ka mudyondzisi wa mudende loyi a nga kotiki ku xava thikithi ra bazi ndzi nga n'wi pfuna hikuva vanhu va fanele hi pfunana evuton'wini, naswona munhu loyi loko a nga swi koti ku xava thikithi ra bazi a swi vuli leswaku a nga fanelanga a khandziya bazi ra yena, ndzi nga n'wi pfuna na kahle hi mbilu yo basa leswaku ndzi n'wi xavela bazi ni n'wi xavela thikithi ra yena a kota ku khandziya bazi a ya lomu a yaka kona.

Loko swihunguto swa vadyuhari swo tiyisisiwa eka swifambo swa mani na mani swi nga va pfuna leswaku va kota ku tiyimela hi voxe hikuva va nga kota ku famba etindhawini leti va faneleke ku ya eka tona kufana na le tindhawini to fana na vutshunguri kumbe emidendeni kumbe laha va hlayisiwaka kona va ri karhi va tirhisa ntsengo wa le hansi swinene, ku tlula hina vanhu lava hi kotaka ku tihakelela kumbexani hi nga riki vadyuhari.

Khadi ra vutlhari ra olovisa swinene hikuva loko swi fambisiwa kumbe ku pimanisiwa na ku hakela ka mali, mali ya hlwela kambe khadi ra vutlhari munhu o fika a ri komba a nghena ebazini kumbe eka xofamba. Mali yi fane yi hlayeriwa loko mali yi hlayeriwa leswiwanini swi heta nkarhi kambe khadi ra vutlhari loko u fika u ri komba u nghena leswi swi hatlisisa nkarhi na ku ha endla leswaku vanhu va kota ku nghena va tele hi xihatla va kota ku fika laha va yaka kona hi xihatla kungari hi ku dya nkarhi hi ku hlayelana na mali na ku endla leswaku vanhu va cinceriwa mali ya vona.

Xihahampfhuka i swilo leswi swi faneleke swi hahisiwa hi vatirhi vo karhi lava va nga talangiku naswona ku va swihahampfhuka swi haha swi hambanile kule na ku fana na ku famba kumbexani mafambiselo ya timovha swihahampfhuka i swi leswi swi faneleke ku langusiwa na ku tlhogomeliwa hi xiyimo xa le henhla mafambelo ya swona na mahahelo ya swona swi hambanile na loko hi fananisi ni mafambelo ya timovha mafambelo ya swihahampfhuka ya tika swinene naswona vatirhi kumbexana vafambisi va swihahampfhuka va fanele ku langusa leswaku hi nkarhi lowu ku nga ta va ku famba xihahampfhuka xo karhi ku nge vi ku ri na xihahampfhuka xo karhi lexi swi nga ta fika swi hlangana leswi swi endla leswaku ku va na nkokelo ndzhaku wa swihahampfhuka ni mafambelo.

Ku tlakusiwa ka mintsengo kumbexani mali yo hakela mabazi loko vakhandziyi va mabazi va khandziya lembe na lembe ndzi vona swi nga fanelanga hikuva loko va ri karhi va tlakusa mafambelo kumbexani mali leyi hakeriwaka leswaku va khandziya mabazi lembe na lembe muholo kumbexani mali leyi va yi kumaku yi va yi nga ri ku tlakukeni hi xitalo naswona leswi swi va swi nga ri kahle eka vanhu lava va nga tirheki kambe va lavaka ku ti tirhisa kumbexana ku tirhisa mabazi hi ku famba loko mali yi ri karhi yi gonya kumbexana ku tlakuka lembe na lembe leswi swi ndla leswaku vanhu va nga ha koti ku fikelela ku hakela mabazi va kota ku famba va ya etindhawini tihi na tihi leti va ti tsakelaka.

Leswi swi nga va ka kahle i ku va ku thoriwa vatirhi lavakulu ku tirha ntirho lowu wa ku kongomisa vana eswikolweni leswi swi nga eka tindhawu to tsemakanya hi milenge ku kota ku sivela ku va va hlangana na tinghozi kumbexana tinghozi ta movha etindhawini leti va tsemakanyaka ka tona vana a va fanelangi ku heleketa vanakuloni hikuva na vona va fanele va ya eswikolweni swa vona naswona n'wanakuloni a nga endla xihoxo kumbe xana ku bayiziseka loko a ri karhi a heleketa n'wanakuloni kambe munhu lonkulu u na ntokoto swinene a nga kota ku sivela tinghozi leti.

Ndzi nga lavisisa etindhawini ta le kusuhani ndzi vona leswaku ku nga va maybe kumbexana ku ri na vanhu lava va nga vona munhu loyi a nga khandziya xikanyakanya xo fana na lexi xa mina loko ndza ha ri eku lavisiseni ndzi nga ya etindhawini ta mpfuneto to fana na hi le maphoriseni kambe loko ku ve etindhawini leti a ni endlela ka tona vutiolori ku nga va ku ri na tikhamera ndzi nga nghena etindhawini leti ndzi lavisisa kumbexana ku langutisisa leswaku munhu loyi a nga teka xikanyakanya xa mina a nga va a nga humangi xana ke.

Loko u famba hi milenge ekusuhi ka patu leri ri fambaka timovha u fanele ku famba hi sayiti leri timovha ti taku ti ku qondini kumbexana ti ku langutisini ku tlula ku famba hi sayiti ra patu leri timovha ti taka hi le ndzhaka wena leswi swi ta pfuna leswaku u kota ku vona timovha hinkwato leti ti taka na leswaku u sivela kumbexana ku fambela ekule na tona loko ti ri karhi ti ta ku tlula loko u ri karhi u famba esayitini ra patu leri timovha ti taka hi le ndzhaka wena u nga ti voniku loko timovha ti ri karhi ti ta hi le mahlweni ya wena wa swi kota leswaku u u fambela kule ku kota ku vhika minghozi kumbexana tinghozi ta timovha kumbexana ku tlumbiwa.